Ku yevula nhlonghe wa swifuwo leswi dlayiweke ekaya i ntirho wa nhloko ya muti loyi ku nga tatana laya mutini i nawu wa kona wa khale ku ri swilo swi endla hi nhloko ya muti swa ku yevula nhlonghe ya rifuwo a ku yevula nhloko ya muti.

Mavoya ya swiharhi swa boha ku ya susiwa hi ku u nge dyi nyama yi ri na mavoya a ya dyiwi a swi dyeki ene ya nga endla na ku nyama yi nga vupfi.

Misava yi tshama yi fumile loko u byala swilo ka yona ka misava leyi u nga tirhisa hi manyoro swi kula kahle swi tala swi swi swi swi swi va kahle.

I manyoro lama endliwaka kaya manyoro lama endliwaka kaya ya khoma swibyariwa kahle ya dlaya switsotsi, swivungu swakudya swilo swa ku dya ya miroho leswitsongo ya swi dlaya miroho swi swibyariwa swi kula kahle swi tsakile.

Manyoro lawa endliwaka kaya ya hambanile u nga tirhisa quva ra ra timbuti u nga tirhisa quva ra tihomu quva ra swiharhi kahlekahle ra swifuwo swa le kaya swifuwo swa le kaya u nga tirhisa ngopfu quva ra swona ri kahle.

Ni nge titwi ndzi ri na xiphiqo hi ku manyoro ya ku endliwa kaya ya koho ya tele ivile a ya durha a ya fani na ya tikhemikhali.

Ta va pfuna ku ri swibyariwa swa vona swi nga va loveli swi nga fi swi kula swi ri kahle swi tlharihile swi andza.

Byi nga ku dlaya loko wo kuma va ha ku chela i fika i kha swibyariwa swa kona u dya ku na ku byi ku dlaya swi ku dlaya kumbe swi ku vabyisa.

Ni nga va kombisa hi rihanyo ra vanhu ku ri ku na vanhu vo karhi endhawini yo karhi lava va nga dlayiwa kumbe va nga vabyisa hi tikhemikhali so va nga ti hunguta ku va kota ku ku ku pfuna vanhu ku hlayisa vanhu ku protect ku ku ku hlayisa rihanyo ra vanhu.

swa swi tele ku nga va ku ri swibyariwa a swa ha kuli hi ndlela ya kahle swi fanele swi kula loko swi tirhisiwe tikhemikhali ntsena. Tikhemikhali ti nga hetelela ti nghene matini ti ya dlaya swiharhi swa le matini swi ya vavisa mati swi ya vavisa swiharhi u kuma ku mati lama ma ya nwa hi vanhu ya tikuma na wo ya vavise vanhu ya vabyisa vanhu or ya dlaya vanhu swi hambanile.

Ni ta n'wi hlamusela sungula ni n'wi hlamusela ku ri tikhemikhali ti endlisiwa ku yini i endla yini xa kahle xa ti hi tikhemikhali i yini xa ku ka xi nga ri kahle i i yini na matirhiselo ya tikhemikhali ku ti fanele ti tirhisiwa njhani endhawini ya njhani ti nga tirhisiwi njhani endhawini ya njhani.

hi loko se swibyariwa swi xaviwa nxavo wu tlakuka vanhu va nga ha vabyavabyi ma mati ya swiharhi kwale leswaku u tshama matini swi tsaka ti-fish ti tala matini.

Va tibyele ku ri va la ku tirhisa ximasiku lawa ximanjhemanjhe ku ri swilo swi va olovela ene i ndlela leyi nga riki kahle so i i i i inana kahlekahle i ku tsemakanya a va ha jiki kule loko va lava ku endla swilo va endla kwala na kwala na tikhemikhali ti ta ti mix-iwini se ta ku endliwa la kaya wa ha fanele u mix-a mix-a ma ni twisisa.

A ni nge tirhisi tikhemikhali leswaku ni engetela vuyelo ra mina hikuva swilo swa mina swi ta hetelela swi vabyise vanhu kumbe swi dlaya vanhu kumbe swi endla swo karhi ni hetelela se ni onhakeriwa hi nsimu ya mina leyikulu.

Va nga teka quva ra swifuwo leswi va nga swi fuwa va cheletela i manyoro ya kahle swi swa ku fana na swi vulongo bya tihomu, bya timbuti, bya tinyimpfu i manyoro ya kahle swa pfuna swi eka swibyariwa.

Va lava ku hatla va kurisa swibyariwa swa vona va lava ku hatla va kuma mali vo va rhangisa mali na vutomi bya vona a va ehleketeleli vutomi bya vanhu van'wana vo loko va kume mali na swo swibyariwa swa vona swi kurile a va na nkingha ku ri vanhu van'wana ku humelela yini hi voho hi mati hi swiharhi swin'wana a va lavi ku swi tiva.

Va xavisela hi ku famba ni va nyika manyoronyana lamatsongo va zama ku ringetaringeta hi wona va swi vona ku ri leswi ni swi vulavulaka i ntiyiso ni va khutaza ku ri va nghena ka ku tirhisa manyoro va hambana na tikhemikhalikhemikhali ni va kombisana ku tikhemikhali ti endla yini emisaveni ti vavisa vanhu ti vavisa swifuwo ti vavisa hinkwaswo.

Tipholisi ta manyoro ya ntumbuluko tipholisi ta ku lawuriwa ka ku tirhisa tikhemikhali na matirhiselo ya tona tipholisi ta ku kurisa swibyariwa hi ndlela leyinene.

Ni nga va kucetela hi swona swa ku famba ni kombisa kumbexana ni kuma vanhu vanharhu lava nga hundzaka ka swona swa tikhemikhali ni famba na vona kumbe loko vo twa voho va karhi va va ya hlamusela va nga hatla va swi twisisa va hatla va swi teka.

Lexi ni nga ta xi katsa ka dyondzo ya mina i ku va hi rhandza ntumbuluko wa hina hi tlhela hi wu hlayisa i ku va hi rhandza swifuwo swa hina hi swi hlayisa hi rhandza vurimi bya hina hi na mapurasi ya hina hi wu hlayisa mara hi hi hi ma hlayisa hi ndlela leyinene.

Ni nga vula ku ri hayi vanhu lava va tshamaka emapurasini a va hlayisekanga tiyindlu leti va tshamaka ka tona xin'wana na xin'wana xi nga humelela nkarhi wun'wana na wun'wana a va hlayisekanga.

Swi va khumba kahle hi ku va kota ku ya le madorobeni va ya xavisaxavisa va tiendlela mali va kota ku endla ntwanano na va switolo va hamba va ya xavisela voho voho va va nyika mali va ta sala va xavisa kahlekahle bindzu ra vona ra famba van'wamapurasi va famberiwa.

Khale loko va fanele va senga masi a va boha e homu etshangeni ra yona exivaleni xa yona va yi boha milenge na mavoko ku ri yi nga lwi va teka xibaketani va xi veka hansi va boha laha ka mavele va senga masi lamaya va senga ya karhi ya nghena laha bakitini leriya.

Huku u rhanga u yi tselekela mati ya vila u yi chela hi mati lamaya ku ri masiva lamaya ya kota ku olova se u sungula ku ma hluva u ma hluvelela u ma hluvelela a ya hluveki hi mati ya ku titimela ya lava mati ya ku hisa kumbe mati ya ku kufumela kahle.

Masi ya pfuna swilo swo tala. Masi ya aka miri masi ya kahle ngopfungopfu eka vana ya aka miri wa vana.

Ina i ntiyiso homu yi na madlayelo ya yona hi xintu yi bohiwa tlhelo ka murhi yi bohiwa nkolo a yo pfuketana yi tlhaviwa kun'wana na kun'wana yi fa yi dlayiwa kun'wana na kun'wana yi tlhaviwa laha nkolweni la hi ko yi fa hi kona va nga ta sungula ku yi yevula a yi tlhaviwi kun'wana na kun'wana a yi tlhaveriwa kun'wana na kun'wana.

Manyoro ya ya tikhemikhali ya endla swibyariwa swi hatla swi kula ka ha ri nkarhi a swi hlweli ku kula ya endla swi tsaka swi tsaka swi swi va kahle swi va fresh hi ndlela yin'wani a endla swi ta ya engetela laha ya engetela swona na ku pfala ku swi nga dyi hi swi swi switswotswiwa swa ku fana na swihadyahadyana le swa ku dya swibyariwa.

Tshika ku dlaya switsotswani hi tikhemikhali swi nga endla ku ri switsotswana swi sala swi va hlupha. Hi ndlela yin'wani swi nga swi na tindlela ta ku hambana hi ndlela ya kahle swi nga yi ku hunguta ku fa ka ka swiharhi swin'wana leswi affect-aka hi swoho swa tikhemikhali hi ndlela ya ya ku ka yi nga ri kahle swi nga endla ku se swibyariwa swa vona swi nga ha tsaki swi nga ha kumi ku hlayiseka swi fa hi ku dlaya hi switsotswana.